Ayikuba bayalibala ukufaka, abafuni. Abazimiselanga ukuthobela umthetho. Abantu bafuna ukothuka mhla kwenzeka ingozi bakubone ukubaluleka kwebhanti. Abanye izizathu zabo kukuba ibhanti liyabaminxa kamnandi ngoba baziva ingathi liyabakrwisha, kanti ibhanti libalulekile ngoba likwenza xa ukugaxeleka engozini ingasose ingozi yothuse kakhulu or ikrakre ungazikhuselanga ngebhanti.

Kukuba anxibe impahla ekhanyayo okanye isilamba, izinto kuthiwa zii-overall ene-reflector light ukwenzela izithuthi uba ungumhambi ngeenyawo.

Ndingamcela umqhubinqwelo kuba athobe isantya. Ukuba akandimameli ndingaxhomana nombutho lo ayinxalenye kuba amateksi amanintsi iinkcukacha zemibutho abakuyo ikhona kwalapha kwinqwelo. Kungenjalo ndingamchaza kumagosa eziphezulu xa eqhubela abakhweli, nto leyo ingakhokhelela kwingozi.

Nalapha ndingamcela umqhubi webhasi ukuba athobe, athobe isantya ze apho amisa iinqwelo, iibhasi zihambe zimisa kwezi dolophi ngezi dolophi siye kuye singabahlali simxelele . Kungenjalo siza kudlulisa ingxelo kubaphathi bakhe ngoba ezi bhasi nazo iinkampani, ndimchaze khona uba ha-a isantya ahamba ngaso, ufuna usibulala lo mntu lona, ufuna usibulala.

Hayi, azikulungelanga azikulungelanga kwaphela! Qha nje kuba nabo kudala befuna uncedo okanye befuna ukwenza ezinto bafuna uzenza noba bafuna uya evenkileni okanye ekliniki baye, ndingathi bazisebenzisa kuba bengena-choice. Abanye ke bade baphathe into ebustophu ukwenzela akwazi ungena eteksini naye ke umntu seyingwevu okanye ingwevukazi efuna uncediswa. Bafane ke nabaqhubi babancedise xa kona kona azikho kumgangatho uba zinganceda iinkondekazi neenkonde.

Into ebangela ezi mfazwe kwemigwaqo ngoonoteksi ebefanele uba abazisebenzisi. Oonoteksi, abanye oonoteksi abasebenzisa le migwaqo abanazo iimpepha mvume zokusebenzisa le migwaqo, abanye banazo batsho balwe . Isebe lezothutho lungakhupha ii-permits kwangexesha nazo ezi mfazwe. Ngekhe kuliwe ngoonoteksi belwa .

Ezilalini akuyomfuneko uphatha iprem usedolophini ube uzawusebenzisa isithuthi kuba le prem le izawuvala isithuba phaa ngaphakathi kwisithuthi . Okwesibini umntana ungambeka emqolo okanye zinto, umntana uvele umgangxe ahlale apha kuwe esifubeni. Akho mfuneko uba uphathela nje umsebenzi omnintsi ungazibona sowulahla netiti yomntana ngoba ugadene nale . Yishiye ekhaya iprem akuyo mfuneko yayo iprem.

Kumele aqinisekise isiqinisekiso sokuqhuba, ilayisenisi, imoto isemgangathweni ukuba sendleleni, inqwelomafutha isevisiwe, unayo i-P R P D P kwaye imoto amavili ampontshiwe, anomoya olinganayo. Umqhubi alale ngokwaneleyo ngaphambi koba athathe uhambo, abe nawo namanzi.

Zibachaphazela kakubi kuba iimoto zigangxeleka ezingozini. Ngokungazi indlela kuloo ngingqi uba umgangatho wayo awulunganga azibone egangxeleka, kugqabhuka amavili okanye elimala. Okwesibini bayadinwa kuba imoto iyagingxiza igixeka itshona ngapha nangapha, nto leyo ebeka ubomi babantu esichengeni kuquka inqwelo kunye nomqhubi lowo wenqwelo mafutha. Ngoko indlela ezilungele ukuhamba iimoto kumele zibe kanti zikumgangatho omhle.